Kumele ngikhulume nomkhanselara. Ngikwazi ukuba nezihlelo zami, ngizibeke kahle. Ngichaze ngokuthi ngizabe ngiletha imisebenzi ebantwini abasha. Ukuthi ngizobanikeza bakwazi ukukhuluma nezidingo lezi ezidingakalayo endaweni yasemakhaya. Ngize ngikhulume futhi ukuthi leli yibhizinisi. Izinto lezi engingazisebenzisayo, ngihlanganise nokhudla, sikhulume ngizwe iy'dingo zabo.

Ngibabamba ecingweni, noma ngiya la ngivule khona i akhawunti. Ngibachazele ngokuthi angisakwazi ngokuyibhadela, ngicela ukuy'vala. Ngizwe ukuthi bona yini iy'nyathelo lezi kumele ngizenze. Ingaba ukuthi bangangipha bangangitshela ukuthi kumele ngibhadele imali ethize. Noma bangayivala ngangasayisebenzisi.

Ngingahlanganisa ikhundla labantu. Ukuthi ngikwazi ukuthola abasha laba abazokwazi ukukhuluma izidingo, bakwazi ukukhuluma izinto lezi ababhekane nazo lapho emakhaya.

Izinyathelo okumele azithathe ukucwaninga nokuhlela, uMandisa athole izibikezelo zezulu ezithembekile. Kungaba ezivela e-South African Weather Service. Noma kwezinye ezinhlangano ezithembekile.

Umculo ubaluleke kakhulu ezithenjini. Kakhulukazi emakhaya, ngoba bakusebenzisa uma kune imicimbi, ukukhomba injabulo yabo. Ngokuba neminye imiculo emphakathini kwenza ukuthi abantu bajabule kakhulu babonise ukujabula kwabo.

UKhozi FM. Lesi yisithenji sesikhulu kunaso sonke eNingizimu Afrika. Ngisithanda ngoba sisakaza ngesiZulu, sithandwa kakhulu ngomculo wesiZulu. Izindaba nezixoxo kanye ne-Metro FM nayo ngiyayithanda.

Yebo. Ngicabanga ukuthi kuwumcondo omuhle kakhulu ukuthi izikhundla zibambe izikhathi ze-Q and A namaciko. Ukukhuthaza imicimbi, ukuba ne-Q and A ne artist, kungadonsela abantu abaningi emicimbini. Ukuholela ukutheni kwanda ukuthengiswa kwamatikiti.

Ngokwazi lwami, umthengi uhlezi a-right. Noma e-wrong, umthengi u-right. Ungakhuluma nabantu laba abathengisayo lomshini lo ngufunayo, bakwazi ukungikhomba wona. Bangikhombe ukuthi usebenza njani. Uma benginikeza inkinga, ngiyakwazi ukuthi ngikhulume nomeneja wale sitolo. Ngiyazi ukuthi ngesonke isikhathi ngiyohlala ngivikelekile.

Ngingasebenzisa ubulwimi lo bawusebenzisa kakhulu emphakathini. Ilimi lakhona ingaba yisiZulu kanye isiXhosa. Ngibize umkhanselara, sikhulume ngize ngibize labantu basemphakathini. Sikwazi ukuxoxa izinto lezi babhekane nazo nokuthi bangafisa ukuthi bancedwe kanjani.